Ka nako ya loadshedding di-company-ng tse ding, ke e bone ba nka monyetla ona ono, hore basebetsi ba be se ba ya tinareng ka nako yona eno. Ha e le rona mo re sebetsang teng, ka nako ya loadshedding, re qoba ho etsa mesebetsi e hlokang matsoho mme re sebedisa matsoho a rona, ebe ka nako e ngwe re ka sebedisa nako yona eno ho ba le dikopano kapa ho ikwetlisa le ho hopotsana melao e meng ya tshireletso.

Dikarolwana tse nthabisang haholo ka mohala wa ka wa thekeng ke bokgoni ba ho romella melaetsa ka internet. Mme bosiyo ba tsona bo ka nthatafalletsa bophelo haholo ka ha ditjeho tsa ho letsa le ho romella melaetsa, ka mohala e seng ka internet di le hodimo haholo.

Playlist ke lethathamo le kgethehileng la dipina, mme le fumaneha ho marangrang, mohlala e ka ba Youtube kapo Spotify.

Ha ba nhlalosetsa ba re, ke hobane ke butse tse ding tsa di-app-e tse sebedisang data ka lekunutu, empa nna ke sa di bone. Mohlala wa di-app tsena e ka ba app e dulang e hlahisa maemo a lehodimo.

Tsepamisa maikutlo a hao nthong e ntseng o e etsa. O boele o tsepamise maikutlo a hao hodima tsela eo o hemang ka yona, hona ho tla o thusa hore o hodise talente ya hao, mme o etse dintho ka pelenyana.

Marangrang ana a sebedisa sesebediswa se bitswang router. Se romellang maqhubu a radio, moyeng se a fetola data, mme marangrang ana a ka sebetsa ka founu, computer le metjhini e meng.

Dumelang ke founa mona hobane ke na le bothata ba ho kena internet-eng ka motjhini wa ka, ke kopa thuso. Ke ntse ke leka ho kena internet-eng, motjhini o re disconnected, empa ke patetse ke kopa le nthuse.

Dumelang ke na le bothata mona, ke na le kontraka ya di-data bundle yeo ke salletsweng ke jara hore ke e patale. Ha ke kgone ho patala, mme hona ho ntshenya lebitso haholo ka ha sekoloto ke tlo hlaha ke le motho a sa kgonang ho patala dikoloto tsa ka. Ke tseba ditokelo tsa ka, ntumellang hore ke patale jwalo ka ha e sale ntse ke batla ho patala bothata ke balona se ka bo etsang ba ka.

Ho jwalo, meetlo e fapane ya mmino ka ha moetlo wa mmino o latela hore na mofuta o jwalo wa mmino o qadile hokae, mme o reretswe ho thabisa, batho ba mofuta ofeng, ba maemong a feng. Ka ho tshwana le dipale, meetlo ya tsona e fapane, ka ha le tsona dintse di reretswe ho thabisa batho ba mefuta e fapaneng kapa ho fetisa melaetsa e fapaneng.

Ha hona bothata ka ho ba sebini, empa ha ho hloke ho tlohela sekolo hore o be sebini. O ka bina nako e ngwe le e ngwe ho kenyelletsa ka matsatsi a phomolo, diwikente kapo ra sheba nako ha o tswa sekolong hore na, o ka bina neng ka ha sekolo sona se tla o thusa le hona mminong moo.

Artificial Intelligence e tla o etsa hore o be botswa hao le motho a senang maikarabello. Artificial Intelligence e etsa hore re be botswa ka tsela e latelang, potso e ngwe le e ngwe o tla e botsa yona e tla o fa karabo ha e tsebe hore ha e tsebe, mme ha o le motho a botswa o sitwa ho etsa dipatlisiso tsa hao tse felletseng hore karabo tseo fileng tsona ke tse nepahetseng kapa ke tse fosahetseng. Ho sebedisa Artificial Intelligence ha e re etse hore re be bohlale, empa e tswellisa bohlale boo se ntse re na le bona, mme ka hona motho o lokela hore a tsebe taba tsa hae pele a ka sebedisa Artificial Intelligence, mme a tsebe ho e sebedisa monyetleng wa hae.

Eya, Wi-Fi e hloka hore ebe le nomoro ya lekunutu le hoja e le ya hao o le mong fela ka tlung. Sena se bakwa ke hore ditsotsi di ka tseba ho kena Wi-Fi-eng ya hao moo, ya ba di a sheba hore na o ntso o shebang ka Wi-Fi ya hao, mme ke moo teng di ka tsa utswang tsebonyane o sontso o na le yona ya ba di e sebedisa hampe. Jwalo ka nomoro ya hao ya banka kapo ditaba tse ding tsa hao tse o dibehileng internet-eng tseo o sa batleng hore di ka tsejwa jwalo ka di-email tsa hao.